Ukungalalelani nokungahloniphani iyona into eyenza ekutheni izizukulwane sigcine sesixabana sodwa.

Futhi bawuhloniphe umhlaba, bangahambe belala nawo wonke umuntu. Aziphathe kahle umuntu aze ayoshada, ayinakekele impilo yakhe.

Mandla mngani wami, uzizwa unjani njengoba uzobe unomcimbi wakho wokuqalisa? Mina ngizofika ngizonisiza lapho kini ngokupheka nokuninakekela.

Uma ubona abantu bedansa imidanso yesiZulu, lokho kudlulisa ukuthi kukhona injabulo ekhona ekhaya. Kungaba umshado noma umcimbi osuke ukhona uhlanganisa bonke abantu ekhaya nomakhelwane, manje sekuyajatshulwa. Izinganekwane sasitshelwa zona sisabancane sikhula ukuthi kwakwenzakalani kuqala. Ezinye zezinganekwane izona ezenza ukuthi ezinye izinto singazenzi ngalesikhathi sikhula, futhi sizisabe.

Ngokubona kwami akufanele abantu bazizwe becindezelekile ukuze balandele amasiko esintu, lapho kumele khona bakhethe izingubo ezikhethekile okumele bazigqoke. Umuntu akagqoke noma yini athanda ukuyigqoka ezomenza azibone emuhle phambi kwabantu.

Ngingahlanganisa umdanso wamanje kanye nomudanso wesiZulu kukhona kuzophuma into eyodwa emnandi, nabanye abantu abangazi bengeke babone ukuthi kuhlangene izinto ezimbili. Ukusina kanye nemidanso le yamanje.

Amakhono engafundiswa wona njengengxenye yokudlulela ekubeni owesifazane. Imfundo, ngatshelwa ukuthi ayikho into ebaluleke njengemfundo ngaso sonke isikhathi kumele ngiye esikoleni ngiyofunda ngoba imfundo isona sinkwa sami sangunaphakade. Ngatshelwa nangokutshala, ukuthi kubalulekile ukwazi ukutshala ngoba uyakwazi ukuvuna okutshalile udle, noma udayise. Imisebenzi yasekhaya, njengokupheka, ukuhlanza indlu, ukuwasha iwashingi, ukuwasha izitsha, nokubhaka.

Umehluko phakathi kokukwazisa amasiko kanye nokwabiwa amasiko. Ukwazisa amasiko kusho ukuthi ukulandela yonke imithetho yamasiko. Mase kuthi ukwabiwa kwamasiko kusho ukuthi ukufundisa abantu abangawazi amasiko.

Amazwi aphakamayo ilawa. Umuntu, umuntu ngabantu. Izandla ziyagezana. Iso ngeso.

Ingane yaka makhelwane ijwayele ukungibuza ukuthi, ukuba nezintombi eziningi ngabe yinto enhle yini leyo? Ukuba isoka? Ngike ngiyiphendule ngithi, kubalulekile ukuzithanda, kubalulekile ukuba nomuntu oyedwa empilweni enizobambisana naye futhi nithembane. Le nto yokuba yisoka, yisoka lezwe ayilungile ngoba iyona eletha izifo ezimpilweni zenu, ziphatheni kahle, nizinakekele.

Uthoko uyena owayehamba phambili ngenxa yokuthi uyena okwazi ukupheka inyama yosu, amadombolo, kanye nojeqe. Mase kuba unkosikazi kaBhengu. Unkosikazi kaBhengu yena wayephekela utshwala besiZulu. Mase kuba uZandile, uZandile yena wayephekela ujeqe kanye nenyama yembuzi.

Gugu mnganami, njengoba uzoshada nje, ngifisa ukutshela ukuthi uzokwazi ukuhlanganisa isitayela somshado samanje nesendabuko ngosuku olulodwa. Njengokuthi ekuseni uzogqoka ingubo emhlophe, ushuthe ngayo ube muhle, mase kuthi ntambama ugqoke ingubo yesintu uma usuya esigcawini. Uyabona kodwa ukuthi uzokwazi ukwenza into eyodwa ngosuku olulodwa?